Okokuqala nje, bagqoka izinto zokuzivikela ukuze bavimbe ukutheleleka kwe-TB. Ulayini wokuqala wemithi, basebenzisa i-antibiotic yokuqala ukulapha i-TB, basebenzisa i-antibiotic enamandla ebulala amagciwane kwe-TB. Uhlobo lokwelashwa ezigulini ezitheleleke nge-TB, basebenzisa ithuluzi elinezindleko eziphansi ukuxilonga i-TB.

Yebo ngiyayazi, ama-ARV amaphilisi asusa inani lengculaza emzimbeni ngokucinezela ikhono legciwane ukuphinda phinda futhi anganciphisa ingozi yokudluliswa kwengculazi kwabanye abantu. Asiza namasosha omzimba ukuze alulame futhi alwe nezifo.

Ngokuthi ibe nabaqaphi ababhekelela ukuthi bathola usizo kuqala labo abakhubazekile nokuthi kwandiswe abazofundisa ngokuphila phansi kwesimo abanaso laba abakhubazekile. Iphinde isize ngokuthi ithumele onompilo emakhaya alabo ekunzima ukuthi bafinyelele emtholampilo.

Ukuletha umtholampilo ongumahambanendlwana, ukuthi uhambe uhlinzeka ngokuhlola amehlo kubantu abadala, nokunikela ngezibuko kwabazidingayo. Kufundiswe noma kuqwashiswe abantu ngempilo yamehlo, ukukhangisa ukuhlolwa kanye nemithi.

Ukuthi azakhele imitholampilo enezinsiza zokusebenza ezisezingeni aphinde athumele umtholampilo ongumahambanendlwane ezindaweni ezikude nomtholampilo. Aphinde aqashe onompilo abaningi abasebasha abazokwazi ukungena umuzi nomuzi ukuze babatholele usizo emtholampilo, njengokubalandela imithi khona emtholampilo.

Ukuhlanganisa imithi kungahlinzeka indlela ephelele ekunakekelweni kwezempilo. Imithi yesintu ingancoma imithi yesimanje ekuholela ekuphumeleleni kokwelashwa okungcono. Ukuhlangana kwesintu nesimanje kungahlinzeka ukuqonda okubanzi kwezindlela zezifo.

Uma kuza kwizinkolelo zamasiko akwaZulu, kuba isenzo esibi ukuhlela umndeni kulabo abashadile ngoba bakholelwa ukuthi ukukhulelwa komfazi ukwanda kwesibongo salapho asuke endele khona. Angiyikhulumi-ke eyabantu abasebasha abangashadile, kuyihlazo kakhulu. Umthetho wamasiko uthi, kumele uhlale ngentombi uze ufike emshadweni, awukwazi ukuya ocansini ungashadile.

Uma uhlolela lesi sifo, basebenzisa indlela yokuhlola esheshayo, enika imiphumela ngokushesha. Kuba imizuzu eya kwishumi nanhlanu kuya kwamashumi amathathu. Bayakuhlola ngokuthatha igazi emunweni bese ngalesi khathi usalinde imiphumela, umhlengikazi akululeke ngokuthi uzophila kanjani emuva kwemiphumela. Kungenzeka kube wukuthi unaso isifo noma kube wukuthi uhlola ukuthi awunaso isifo, uzokululeka nganhlangothi zombili ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo.

Cha, ngokubona kwami alwanele. Yingoba izaguga ziyasokola kakhulu emakhaya, zifika emtholampilo kuthiwe imithi iphelile. Kokunye zifike kuthiwa abahlengikazi abaphelele, abalutholi lolu sizo abaludingayo. Abanye bagcina bendele kwelamathongo ngoba bengalutholanga usizo okumele balithole ngenxa yezinsiza ezingaphelele emitholampilo yasemakhaya.

Imishwanguzo ngeke ikwenze ubukeke ugula malume, imishanguzo isiza amasosha omzimba ukuze alulame futhi alwe nezifo. Iphinde isuse inani lengculaza emzimbeni ngokucinezela ikhono legciwane ukuphinda phinda, futhi inciphisa ingozi yokudluliswa kwengculazi kwabanye abantu. Imishwanguzo iyasiza kakhulu, iyakuvikela ukuthi ugule ugcine usubukwa abantu.

Ukuphuthuma emtholampilo ukuze ngithole usizo kusakusha ngibacele bangihlole, bangihlolele isifo se-COVID-19.

Akumele usabe ukuyohlolela ingculazi ngoba akusabisi futhi akubuhlungu. Indlela yokuhlola esheshayo abayisebenzisayo ithatha imizuzu eyishumi nanhlanu kuya kweyamashumi amathathu. Bayakuhlola-ke bathathe igazi emunweni wakho, ngale sikhathi usalindile umhlengikazi abe ekululeka ekululeka ukuze kuthi uma kuphuma imiphumela, kungaba imiphumela ithi unalo igciwane, noma ithi awunalo igciwane wazi ukuthi uzokwenze njani ukusuka lapho ukuqhubeka nempilo yakho.

Ngingakhuthaza abantu ukuthi bahlole bonke ukuze basheshe bazi uma benaso isifo. Ngingafuna ikhambi lokulapha isifo nakwamanye amazwe uma lingatholakali lapha. Ngingazama indawo lapho kuzohlala khona abantu laba asebethelelekile, bathole usizo olufana noma olufanele bendawonye, bangahlangani nabangenaso isifo ukuze kungatheleleki abantu abaningi.

Ukusekelwa kungasiza abantu abakhubazekile ukubhekana nokuhlukumezeka nokucinezeleka okuhlobene nokukhubazeka kwabo kanye nokunye okuyizinselele zempilo. Ukuphatha kahle abantu abakhubazekile ngesithunzi nangenhlonipho kanye nokukhangisa amalungelo wabo abantu. Ukubaseka ukuthi bazenzele izinto abazithandayo futhi bazithathele izinqumo.